Ha ke na koloi mme metswalle ya ka ena le dikoloi. Nthwena e nketsa ke feel-e ke le bohloko. Ke ikutlwe ke le bohloko, empa ke tlameha hore ke save-e tjhelete hore ke reke koloi. Ha ka tlameha hore na ke ihatelle haholo ka nthwena. Jwale ke tlo beha tjhelete ho fihlella ke fihlella eo ya tjhelete hore ke ya koloi, hore ke ske ka ithola ke le dikolotong ka lebaka la hore metswalle e na le eng, nna ha ke na yona.

Ke nahanne ho kenya dikoloi tse tlisang dijo. Batho ba kgone ho order-ra dintho difonofonong tsa bona nna ke di tlise ho bona, hape ke nahanne ho kenya motjhini ya di-airtime le ya di-speed point ka hara dikoloi hore batho ha ba se na tjhelete, ba kgone feela ho swipe-a ho etsa dintho mme ba kgone ho reka dintho tse itseng ka hara ditekesi tsa rona.

Sebedisa taxi tsena tsa Uber kapa tsona Bolt. Etsa bo nnete ba hore o palama koloi e tshwanang le e hlahileng hona app-ng eo ya bona. Hape o palame tekesi kapa koloi e nang le number plate e tshwanang le e hlahileng hona moo, le mokganni o etse bonnete ba hore ke mokganni ya hlahileng ka hara app. Haebe ho se jwalo, o seke wa kena ka hara koloi hobane o ka ithola o kene koloing ya ditlokotsebe kapa tsona ditsotsi.

Ntate, kgutlisetsa tjhelete morao mong le mong a nke tjhelete ya hae ka mokgwa o fileng ka teng. Le rona bapalami re kgutlise di tjhentjhe ke ho re nehileng tsona. Ka hoo, re tlo kgona ho elellwa hore ke mang a ntshitseng tjhelete e sa lekanang hona le hore o kgutlele renkeng. Hobane rona ba bang re tatetse ho ya mesebetsing

Moo re emang teng, ke thabela hore ke otlolle maoto kapa ke lo reka senwamaphodi. Haebe ke tshwarehile ke ya ntlwaneng mme ke kgutle, ke kgutlele tekesing. Nengneng haebe ke tsamaile hae ke sa ja, ke reka dijonyana tse kang burger-nyana le drink hore ke tshwarise lelana ho fihlella moo ke yang.

Ho molemo haholo hore ditsela tse o di lefellwe, hobane ka tjhelete eo ho lokiswa mebila. Hobane mebila ena e meholo ha ena di pothole jwaloka e ka hara metsana ya rona. Haebe ba kekeng ba lefa, re ka kopana le mathata ditseleng tse kgolo jwalo ka ha re kopana le mathata ditseleng tse ka hara metse kapa ditseleng tse sa lefellweng.

Nke leeto ho ya naheng e nngwe ka sefofane. Tsatsing leo, ke ne ke tshohile haholo hobane ne ke qala ho kena ka hara sefofane ebile ne ke ikutlwa ekare ke tla tloha ke hlatsa. Mara ho bile monate ha se ke le ka hara sefofane, ke bone ke tsamaile ka mapele ebile ne ke dutse hamonate ho feta ha ke dula ka hara ditekesi. Ke ile ka enjoy-a, ke ile ka natefelwa ke leeto lena la ka haholo?

A rona ha kgone ho tsamaya ka dibese hobane menyako ya bona e hodimo mme ha ba kgone ho palama. Jwale haebe dibese tsa rona di ka ba na le di setepisi tse tlohang fatshe, tse kgonang ho theoha ha maqheku a tlo palama, ke teng moo ekabang boleng ba maqheku. Ntle le moo maqheku a hloleha ho sebedisa dibese hobane ba hloleha ho palama.

Ke utlwa ke sa utlwisise hore tekete ya ka e se e sebeditse mara e le hona ke tlo tsamaya. Tikete ena ke e rekile maobane bosiu ka fonofono ya ka, ke e rekile online ebile ke e rekile ka three hundred. Ke rekile nthong ya FlySafair and ke ya bona hangata ba dula ba complain-a ka sefofane sena sa hao. Mara le nsebetsa hampe, le nsebetsa hampe ka nnete. Ke kopang le check-eng le ntjwetsa hore e sebedisitswe ka nako mang, ke mang hobane nako ena ke yona.

Jwale ne ke palame Taxi enngwe ya sekorokoro. Ke re lemati leo re le bula, re tlameha hore re le tshetlehe hore le seka wela fatshe. Driver ha tswa ho tlameha ho be ne le motho a hatang boriki hore koloi e se ke ya tsamaya. Motswalle ke re leeto la metsotso e thirty ne re nkile dihora tse pedi ka mokgo koloi eo e neng e nanya ka teng. E ne e le slow ka mokgwa o mong o tshosang. Yoh! Ke qala ho palama jwalo motswalle.

Hore thepa e seke ya dieha boemakepeng, re ka kgetha dikepe tse nang le rekoto e ntle haholo ya ho deliver-a ka nako. Hape re tlameha hore re seke ra kenya thepa e ngata haholo hobane kepe tsena ha di imetswe haholo ke teng moo di tsamayang hanyane haholo. Hape re tlameha hore re lekole ditsela tse hantle tse seng busy haholo ho dikepe tsa rona di tlo tsamaya. Hape re sebedise dikepe tse nang le technology ya matsatsing ana.